Amayeza ezifo aye enziwe abe khona kuyo yonke iminyango yezempilo kweli lizwe sikulo kwaye awukhuphi xabiso. Uye ke ukhuphe ixabiso xa uthe waya kwindawo yezoncedo lempilo elisecaleni, athi amakhumsha kwi-private institution.

Ndicinga zizinto ezinjengokuba, ngokomlinganiselo sokuba umntana kumele atye kangakanani, amayeza ekumele ahlale exhobe ngawo, kwaye nexesha lobungakanani elamkelekileyo kuze ibe kanti uyamyekisa ibele.

Andikayi emntwini owenza amayeza esiXhosa, kodwa kwilixa elizayo ndinothi ndibe nengxaki efunisa ukuthi ndiye, ndingaya. Ngoba banintsi besuka kubantu abasebenzisi amayeza esiXhosa, baye bancedakale ngamayeza esiNtu abantu.

Iyeza elisetyenziswa kakhulu luluntu ngumhlonyana. Uyinceda kakhulu ifiva nokhohlokhohlo kwaye ndingatsho nasemntwini ongakalisebenzisi akakhe alisebenzise xa ephethwe yifiva.

Ewe, uye ube khona umehluko xa kuthelekiswa iingozi ezehlileyo. Lodwa ke loo nto ayibalulekanga ukwedlula ukuba kunozanywa kangakumbi ukwehlisa iziganeko ezo.

Kuye kushiyane amakhaya. Amanye amakhaya aye umntu amyeke azile ngaphandleni komfaka noxinzelelo. Amanye ke aye amfake uxinezelelo lokuba kuneento ezithile nezithile ekufuneka engazenzanga, njengoko oko kulindelekile kuye.

Urhulumente kunye namashishini abucala, bebenoxhobisa abantu ngesi sifo nangeempawu ezithi zibonwe xa esisifo sisaqalwa. Oku kunganceda ukuthi ifunyanwe emntwini ingekawuthyuthyi umzimba wonke, akwazi ufumana uncedo. Kwaye iindawo zokuhlonela esi sifo zinokwenziwa zanele, kube lula uzifumana nanguye na ubani.

Ngexesha leCOVID ndandingaziva ndikhuselekile noba sendiyinxibile imaski ngenxa yabantu ababengazinxibi izifonyo zabo. Ngoba ibingasuleli ngokophefumla qha. Ibosulele nangokubamba apho kuthe kwabamba khona okanye kwathimlela khona umntu onayo. Bendingaziva ndikhuselekile tu ngelixa leCOVID.

Azifiki ngokukhawuleza. Ndicinga unobangela kungendlela amatyotyombe akhiwe ngayo. Awanazitalato kwayo, kwaye iidilesi zabo amanye aziveli. Loo nto yenza abantu abaphangela kwizicimamlilo kungabi lula uyofikelela apho babizwa khona ukuba bayocima umlilo. Enye yezinye ke unobangela kungokuba nomnxeba apho batsalelwa kona uyathanda ukuxakeka.

Ndicinga ukuba umfazi unalo ilungelo lokumxelela umyeni xa engasakufuni ukuba nabo abanye abantwana, noxa loo nto ingabangela impixano nongavisisani and iziphumo zayo zingabangela umyeni aphele ebenza abanye abantwana bangaphandle. Ndingacebisa kwinto enjalo ukuba bayihlalele phantsi kuselithuba kungekenakali, baphume nesisombululo sokuba bangenza njani, ukuze kungabi sonakala.

Emva kogonyo leCOVID, khange ndicaphule nto, ndiqaphele nto aphe mzimbeni yam engesosiqhelo . Ndingatsho , khange ibe namiphumela mibi ugonyo lweCOVID.

Umngcipheko womlilo ematyotyombeni ubangwa kukungabi nambane kwabantu abahlala khona. Loo nto ibenza balayite ngamakhandlela kunye nofunyafuthi. Abo funyafuthi ngabo babanga imililo eminintsi. Ukuba urhulumente unonciphisa inani labantu abangenambane, ndicinga ingabe kanti unciphise nenani le mililo eyenzekayo ematyotyombeni. Kwaye neeNGO zingadlala indima ngokuthi zinikele ngee-solar panels for ukunceda abantu basetyotyombeni babe nombane.

Ukungathathi ntweni kunegalelo elibi ekuphatweni koluntu ezibhedlele ngoba unintsi loonesi abaphangela kwizibhedlele ezi zikarhulumente ezisemaphandleni abantu ababaphathi ngendlela eyiyo, noxa ingumsebenzi wabo lona, kwaye nabo bathi xa ukhalaza, bakhale ngonganeli kwezinto ezi ziluncedo eluntwini. Kwaye nangokushota kwabo. Urhulumente angangenelela koku ngokuthi ongeze oonesi kwizibhedlele ezisemaphandleni.

Olu calucalulo lunemphumela mibi kubantu abakhubazekileyo. Abanye baphela bengasiboni isidingo sophila, abanye baphela beba noxinizelelo lengqondo phezu koba bekhubazekile kakade ngenxa yongazivi beyinxalenye yokuhlala. Inga oku kungapheliswa, baphathwe njengawo wonke umntu.

Impilo yengqondo yendoda ichaphazela kakhulu indlela ephatha ngalo usapho lwayo. Ukuba indoda inoxinzelelo engqondweni soze iliphathe kahle usapho lwayo ngoba elaa xinezelelo liba ngunobangela ombi, lenza imiphumela emibi ngendlela indoda ethi iphathe ngalo usapho lwayo. Kufana nokuba indoda uba impilo yayo yasengqondweni ikwisimo esihle, iye usapho lwayo iluphathe kakuhle, konwabeke kube njalo.